Loko swi fika eka rimbewu ra vaxisati loko swi ta eka vurimi, va tlanga vundhawu lebyikulu. Hikuva vaxisati hi vona va kotaka ku tshovela swimilani tanihi mavele, hi vona va kotaka ku hlayisa switirhisiwa, ku tlula va rimbewu ra va xinuna. Loko a ka vurimi ku tirha va rimbewu ra vaxisati, ni vurimi bya tlakuka, swakudya swi va swi tele eka n'wamapurasi kumbe ka purasi lero. So va xisati va tirha ntirho wu kulu.

Khale ka khaleni misava a yi fuma hi va nhlonge ya vantima, kambe loko nkarhi wu kha wu famba ku tile valungu eAfrika-Dzonga, va tekela vantima va ku tala misava ya vurimi ya vanhu vo tala. Kutani swi endlile leswaku eka nkarhi wa sweswi, misava yi sala ni vanhu vantsongo va va vantima. Valungu hi vona a va tekele a va tekele vantima misava. Sweswi loko mfumo wu lava misava, wu fanekele wu ya xava misava ku ku ku ku fuma misava yo karhi. Hileswaku leswi ni swi vonisaka xiswona i ku a swi tshamisekanga a hi mhaka yo saseka.

Ndhambi yi nga endla leswaku ndhawu ya vurimi yi tala hi mati yi tlhela yi khukhula swimilana leswi nga epurasini ro karhi yi tlhela yi endla leswaku yi khukhula swiharhi tanihi tihomu timbuti ni swin'wana swo tala kutani loko yi khukhula swimilani tanihi mavele miroho leswin'wana yi ta endla leswaku ku nga vi ni swakudya eafrika dzonga kumbe etikweni lero.

A ndzi ta tirhisa ya manguva lawa leswaku swilo swi hatla swi endleka tanihi ku tshovela ku tirhisa michini ya ku vandla mavele leswaku ku hatla swi antswisa lava tirhaka epurasini ra mina ku endla swilo.

Ina, a ndzi ta swivika emaphoriseni kutani ndzi ngetela goza goza tanihi ku endla leswaku ndzi thola vanhu lava nga ta rindza purasi ra mina nhlikani kusukela nimpundzu ku fika ninhlekani ku fika ni madyambu na lava nga ta tirha kusukela ni madyambu ku ya fika nimpundzu ndzi endla na leswaku ndzi vekela darata hl leyi yi nga ya gezi ku yi kota ku choka lava nga ta lava ku nghena epurasini va yiva.

Hileswaku va endla leswaku ikhonomi ya le Afrika-Dzonga yi ngetelelana mali ya le Afrika Afrika-Dzonga yi va na ntikelo Afrika-Dzonga yi va tiko kumbe un'wana wa matiko lama tekeriwaka enhlokweni swinene.

Va nga endla leswaku va kurisa purasi ra vona kumbe va endla leswa swa ku va apulayela ku yisa swakudya swa vona ematikweni ya le handle kambe vafane va endla leswaku va endla leswaku vurimi bya vona byi saseka va endla leswaku mihandzu kumbe vurimi lebyi nga kona eka purasi ra vona byi va byi hlayisekile na ku va kahle swinene le swaku vanhu vamatiko mambe va tsakela swakudya swa vurimi bya le purasini ra vona.

I ntirho wa lava va nga dlaya homu tanihi vavanuna i ntirho wa vona ku endla leswaku va yevula kumbe ku susa nhlonge ya swifuwo wasati u ta tirha ku yi sweka loko va heta ku yevula va tlhela va tsemelela nyama.

Ti pfuna leswaku switsotswana swi nga dlayi vurimi kumbe swimilana swa vona ku fana ni muhlwa ni swin'wana swo tala swi endla leswaku vurimi byi hlayiseka byi tlhela byi kula hi vukheta kutani tikhemikhali ti endla leswaku swimilana swi kula kahle ngopfu.

Hileswaku loko ku hete ku rimiwa ku fanele ku yiwa ku ya hlekuriwa epurasini leri nga rima ka rona ku hlukuriwa leswaku swimilani swi tshama swi hlayisekile eka switsotswana leswi dlayaka vurimi kutani na le purasini ku chekiwa darata leyi nga pfala vurimi bya mina ku swiharhi swi nga ngheni swi dya swimilana tanihi mavele.

Swi dlaya hi ndlela leyi hileswaku lava va phasaka tihlampfi swi nga ri enawini va teka va ya endlela swa muti wa vona kumbe ku xavisa ku va ta kota ku kuma mali ntsena kambe loko ku swi dlaya hi ndlela leyi ikhonomi loko munhu a nga yi a ya phasa tihlampfi laha Afrika-Dzonga government yi kota ku ya ya phasa tihlampfi kutani yi xavisela matiko ya le handle ni matiko ya kwala na ni kwala eAfrika-Dzonga kutani ikhonomi yi tlakuka.

Tindlela leti ni nga ti tekaka i ku tivisa emaphoriseni kutani va ta endla vulavisisi eka mhaka leyi ndzi endla ni leswaku ndzi tivisa vanhu eka ti social media platforms tanihi TikTok Facebook na X ndzi endla leswaku ndzi kota ku endla ti-post kumbe tivhidiyo ta ku tivisa hi mhangu leyiwa ku vanhu va swi tekela enhlokweni.

Khale a va dlaya timbuti hiloko ku endliwa leswi va swivitanaka mphahlo tanihi hi ndhavuko wa hina kutani swin'wana a ku va loko ku endliwa nkhuvo ku tsakiwa ni vanghana ni maxaka kutani swin'wana a swi endla ku va dlaya swin'wana leswi a swi endla ku va dlaya homu kumbe mbuti a a ku va ku ri loko ku lahlekeriwile hi wa ndyangu tanihi hi ku lahlekeriwa hi mufi.

Ndzi khumbeka hi ndlela leyi, loko ku cinca maxelo tani hi minkarhi ya sweswi ku nga xiximu xixika ku byala swimilana ndzi nga byala kambe a hi nkama hinkwawo swi milaka kumbe swi kulaka hi vukheta hikuva swimilana swi lava nkarhi wa mpfula ni dyambu nkarhi lowu ku nga ximumu.

I mintirho yo fana ni mitlangu leyi endliwaka emakaya ku nga minkhuvo kumbe minkosi ni loko ku ri na mucato kumbe ku hluvula emutini wo karhi.

Swi cinca hi ndlela leyi loko ndzi hlawurile manyoro ya mina swi endla ku loko nkarhi wo byala wu fika ndzi nga kaleriwi ku mila ka swimilana hinkwako laha ndzi byalaka kona ku fanekele ku mila swimilana kutani vurimi bya mina byi tshamiseka.

Ndzi ta va hlamusela leswaku ntsengo lowu wu ta tlakuka hikuva mina ni vatirhi va mina ndzi ta va ndzi va hluvurile hlu ndzi ndzi ta va ndzi hluviwile tihuku leti vona vinyi a va fanele va ti hlupha, kutani ni leswi swi ta endla ku mali ya huku yi nga hluviwanga yi hambana ni huku leyi hluviweke.

I ku tshama u vekile swimilana kumbe leswi u swi tshoveleke swi va swi vekiwile hi vukheta ku loko ko gqina siku rin'wana swa vurimi swi nga fambi kahle u kota ku tirhisa swona.

Ndzi nga swi hlawula hi ku swi kambisisa kutani tanihi swifuwo ndzi nga thola munhu loyi a nga dyondzela swa swifuwo ku a ta cheka kumbe ku kambela swifuwo loko swi ri eka rihanyo ro hlayiseka ku swi nga e swi nga ndzi pfuna eka vurimi bya mina, kutani eka vabyari bya swimilana ndzi nga thola loyi a nga dyondzela swa vurimi ku a ta ndzi kambisisa timbewu ni swibyariwa swa mina.

Swa pfuna, dyambu ri pfuneta leswaku swimilana swi kula hi vukheta no ku andza ku ya emahlweni kutani biogas yi pfuna hi ku endla leswi boleke ku swi vuyela ematshan'wini ya swona.

Ndzi nga endla leswaku ndzi xava swibye leswi ndzi lavaka ku veka swibyariwa ndzi thola vanhu etikweni leri ndzi nga ka rona ku va va ndzi pfuneta ku veka swibye swo leswi swi byariweke kutani swi ta kota ku vekiwa hi vukheta.

Ina, swa cheriwa ku swi ta hlayiseka eka switsongwatsongwana leswi swi fambisanaka ni moya lowu hi wu hefemulaka ni ku swi nga hatli swi onhaka tanihi ku bola.

E-e, hi vonelo ra mina a swi tshamisekanga, vurimi byi laveka endhawini leyi yi nga kule nyana ni vanhu vo tala ku swi ta kota ku kula kahle hi vukheta ku swi nga onhakisi hi nchumu.

Ndzi nga endla leswaku ndzi xava switirhisiwa swo tala ku lulamisela ku leswaku loko ku va ku onhaka swo karhi leswi ndzi nga swi xava ndzi nga swi veka swi va swi ri kona ku ta pfuneta leswin'wana.